Ka segompieno ga go sa apariwa matlalo a dinku kgotsa matlalo a dipeere, segompieno go apariwa setso se se ntle, mesese e mentle, nna nka rata go apara mesese e mentle ya basadi go nyala ka o na seaparo seo.

Seripa se ke se ratang sa dijo sa setso ke ting.

Bo senya ikonomi jaaka batho ba boela kwa morago ebile batho ba sa kgone go dira dilo tse ba batlang go di dira mo ikonoming kana dikgwebo tsa bona.

Nnyaa, mo tikologong e ke dulang mo go o na ga go kgathaletsege gore o bua puo e feng mme bangwe le bangwe ba bua dipuo tsa bona fela se o tlhokang go se itse ke go tlhaloganya puo ya ba bangwe ebile ba go ruta le gore o e bue.

Re nwa bojalwa ba setso ka gonne re batla go bua le badimo ba rona ebile ba bone fa re dira meletlo ya rona re dirisa o ne go bua le badimo ba rona.

O ka botsolotsa batho ba dulang mo toropong ka na wa tsamaya wa lo batla di-agent-e tse tse e leng gore di tsamaisana di itse tsamaiso ya dintlo tsa legae mo toropong.

Meaparo e apariwang ke dikhiba, basadi ba apara dikhiba, banna ba apara di-suit-u tse e leng gore di tsamaya ka tsela ya di-pattern-e tsa Setswana mme tse e leng gore di tsamaisana le setso sa Setswana.

Nnyaa ga go phoso ka gonne tikologo ya segompieno o ka dira se o batlang go se dira, ka nako e o batlang go se dira ka sone, ebile ditiro tsa segompieno ga di kgetolole gore mmala kapa setso se o nang le sone, mme go dumelesega ka nakong tsa segompieno.

Dikgotlang di ka kopana fa go na le fa ditso di sa tshwane, mme batho ba sa utlwane sentle ka ditso tsa bone, ebile ba sa batle go ithuta ditso tsa batho ba bangwe.

E le go tswafa fela le go sa batle go apaya and-e gape bašwa ba kwa ditoropong ba busy ba matlhagatlhaga gore ba ka go ipona ba ka jalo go le botoka go reka dijo tse di apeilweng ka bonako.

Setso le bodumedi ke dilo tse leng gore di le pedi di farologane go ya ka nna setso sa me se farologaneng le bodumedi ba me ka gonne bodumedi nka bo thola kwa re bo tsamaisang ka ko kerekeng ya mme, setso sa rona ke selo se re ke ke sa fetoga metlha le metlha gore jaar-a e feng kapa e feng.

Go fokotsa ditshenyegelo mo toropong ke gore batho ba bue le mapodisi, mme fa go na le ntho e ba e batlang ba leletse mapodisa fa go na le basenyi ba batlang go senyetsa dintlo tsa bona.

Dibolokiwa thata fa di isiwa ko di museum-ong mme fa di isiwa kwa di websaeteng, kwa inthaneteng ka gonne o a di fitlhelela fa o batla o di fitlhelela mme ga di ise e be dilo tse e leng gore ga di maleba, e ba di lo tse e le gore di maleba thata go le gantsi go bana ba sekolo.

Go tshediwa mobu fa moswi a fetsa go kena kwa mokoting mme, go tlhatswiwa dikgarawe gape go tlhapiwa matsogo ka lekgala fa go tswiwa mabitleng.

Go botlhokwa thata ka gonne dilo tse di diragalang segompieno di tshwana thata le tse diragetseng go le kgale ka gonne gape go botlhokwa gore re di itse ditso tsa rona mme di farologana ka tsela tse di farologaneng ka gonne go na le Batswana, MaXhosa, Basotho, ebile le ko Batswaneng go na le dilo tse re di dirang ka gonne malapa ga a tshwane ebile le difane ga di tshwane.

Diaparo tsa setso di na le seabe se segolo mo go bolokeng ngwao boswa ka gonne ke sona fela tse e leng gore di aparisa basadi maleba mo tikologong ya segompieno.

Go segompieno re dira di le pedi go le gantsi re rata go apara setso sa rona fa re nyala, mme gape re be re apare se se sweu, lesela le le sweu gore re bontshe gore re rata di le pedi go ya ka segompieno.

E le ntho e leng ntle e le tota ka gonne batho ba segompieno, e tsamaisa dilo ka botlalo sentle ebile e etsa batho ba nne le hlompho go bo kakaretso, boingotlo le tse dingwe.